Zimbalwa izinto endaye ndithande ukuzenza kwaye ndide ndidlulise ixesha kuzo. Ndiyakuthanda ukufunda ingakumbi ndifunda izinto zikaFacebook. Bakhona abaphembeleli endidla ngobathanda, andiyaye ke ndilale ndingakhange ndajonga. Ndiyakuthanda ukuzenzela imali. Imali ngohlobo lokuba ndenze i-research, ndiyenza into, zininzi izinto endizenzayo eziyaye zindichithele ixesha elininzi lam kumakhasi onxibelelwano. Ndiphinde ke ngamanye amaxesha, ndiyakuthanda ukubaleka. Xa ndithe ndaphuma ndabaleka ndazilolonga, zizinto ezo ezindenza ndichithe ixesha elide kwixesha lam ndizazi ukuba ndifumane ingeniso ngoba kaloku ndiyakonwabela, nokonyuka intaba ndiyakonwabela. Enkosi.